Botlhale ba maitirelo ga nkitla bo tshwana le botlhale ba batho, gonne botlhale ba maitirelo gona le bo bo felelang mo teng. Ge botlhale ba tlhago bo nna ntse bo tswelela, bo gola letsatsi le letsatsi. Seo se kaya gore botlhale ba maitirelo bo tlhoka botlhale ba motho, gore bona bo kgone gore bo ka gola.

Mananeo a otlhe a leng teng mo dish-ng, a na le mengwaga e bana ba ka lebelelang mananeo a mangwe , or e ganetse gore bana ba sa a lebelela. So, gona le di-setting mo kgona o kgonang gore o ka tsenya nomoro ya ka sephiring, e e leng gore o tlile go dira, or go netefatsa gore mengwaga e ritseng go ya fa tlase ga ba kgone gore ba tla tsena mo mananeong ao ba sena nomoro eo ya sephiri.

Ke ka fokotsa madi a e leng gore gona le kgonagalo gore a ka a kwa godimo, gore batho ba kgone gore ba be le madi a go ya ko dibaesekopong.

Go na le seabe, ka gonne mo inthaneteng go ditsela tse dintsi tse e leng goreng di thusa le go letlelela mongwe le mongwe gore a ka beya, or-re a ka tsentsha mo inthaneteng melaetsa e e farologaneng, go ya ka melaetsa ya dikgang tse di maleba tsa gone jaanong, dikgang tsa maloba ka gongwe, dikgang tse ditlang le dikgang tsa dipapadi. Ka moo, motho o kgona gore yena a tla kwala tshedimosetso e e seng maleba, gore a kgone go batho.

Mananeo ke a mantsi a nna. Go ya ka nna, ke a itseng gore ke mananeo a agang, a thusang, or a neeletsanang ka tshedimosetso tse maleba, gore di ka aga motho. Ke ka moo nna, go ya ka nna, ke nka reng mananeo ao le ge e le gore e ka nna mananeo a e leng gore ke setshwantsho se se ntshang ma . Empa bontsi ba one le a le yalo, a diretswe gore a kgone gore a rute setšhaba selo se se dirileng se e leng gore bangwe . Gona le motho o se mo thusang, le bangwe ba ne ba sa itse ka ga sona.

Ke nagana gore ba dira jalo, gore madi a go duela e be a a kwa godimo. Ke nagana bana le dipatlisiso tse ba di dirang, tse eleng gore ke mananeo a a ratiwang ke batho, a le a mantsi. Mananeo ao, ba kgona gore ba ka tsena mo kamoreng, e be e le nngwe. Ge ba fetsa, ba dira gore mananeo ao a nne, madi a teng a kwa godimo, gore batho ba kgone go duela madi a.

Ke ka mo thusa, gore a ye go bula kgetsi kwa police station-eng e a leng gaufi le yona, ka gore go sotlakakiwa mo mafaratlhatlheng ga go mo molaong, ebile go a tshwarelwa. Ga motho a go sotla , or a go mo mafaratlhatlheng, mme ga a go tshosetsa, o na le bopaki ka mo mafaratlhatlheng a gago. O ya ka bona bopaki boo, e be o bula kgetse, motho oo a be a notlelwa.

Go botoka, ka gonne o duela, kapa o dirisa madi a e leng gore ke madi a a kwa tlase, ebile o kgona go romela molaetsa o le mongwe go batho ba lelapa, ba le ba bantsi, ka nako e e leng gore ke nako e le nngwe.

Fa o buletse di-settings tsa Wi-Fi mo mogaleng wa gago wa letheka, mo o fetang mo teng gona le Wi-Fi, gona le tshedimosetso e o e kry-ang mo mogaleng wa gago. Mme o kgona gore o ka amogela Wi-Fi, ge e le gore wa kgona gore o ka tsena, ge o na le di-password tsa teng. Mme ga o sena tsone, ha o kitla o kgona gore o ka dirisa Wi-Fi eo. Nna, ge ke ka kry-a Wi-Fi, selo sa mathomo se nka tsenang ko go sona ke mafaratlhatlha a ka a inthanete.